Ukusakaza amavidiyo noma umculo kudla idatha eliningi, ngoba amavidiyo, amavidiyo adla idatha ngezizathu zokuthi amavidiyo amanye ayisikhathi eside futhi amanye amavidiyo asuke efake nomculo phakathi, nakho lokho okudla idatha eliningi. Ngesinye isikhathi kuya nangehlobo lwe ephu osuke ulisebenzisa, nalo lulodwa ludla idatha. Bese nayo ividiyo le osuke uyibuka ngaleso sikhathi, nayo idla idatha. Ukuphendula noma lo ukuthumela imiyalezo, akudli idatha ngezizathu zokuthi umlayezo uwawuthumela kodwa, kufane nokuthi idatha lakho alizange lize liye ndawo. Ukuthumela umlayezo kuyalonga idatha, kunokubuka amavidiyo nomculo.

Ukuhlonzwa okukude nokwelashwa kweziguli ngozochwepheshe bezokuxhumana. Lana iziguli ziyakwazi ukuthola usizo. Zisheshe ziluthole usizo ngokungayi emtholampilo, futhi usizo balithola behleli emakubo, bachaze inkinga yabo, bese bathola usizo ngale nkinga ababhekene nayo noma ngaleso sifo abasuke benaso ngaleso sikhathi. Indlela yokuthola lo lo kuhlonzwa okukude ngokwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe, la ukuba nomakhalekhukhwini bese ube noma ne-laptop, bese uyakwazi ukuthola usizo.

I-Wi-Fi, kwisikhungo sezindiza akumele ikhokhelwe. Kumele kube yinto oyithola ungayikhokhelanga ngezizathu zokuthi usuke uze khona esikhungweni sezindiza, uzogibela indiza, usuke ungazile ngoba uzohlala khona, uzofuna u-Wi-Fi. Manje kumele bakwazi ukuphatha kahle amakhasimende abo. Kumele bakwazi ukukukhombisa ukuthi bayakudinga futhi nemali yakho bayakudinga. Manje uma bakukhokhisa, bekukhokhisela u-Wi-Fi, bakhombisa ukungakuthandi, kodwa bakhombisa ukuthi bakuzophuca imali. La bantu abanakho ukwandisa abagibeli kulesi khungo sezindizi zabo.

Ukwanda kwalamathrendi lawa kubuye kusize abantu ukuthi bakwazi nabo ukuthola ulwazi lezinto ezithile. Futhi umthelelo walento lena ukuthi, abantu isikhathi esiningi bahlezi sebekumadivayisi abo. Manje kukabili uma ngasho lento, kunomthelelo omuhle, kunomthelelo omubi. Umthelelo omuhle, kuwukuthi kulamadivayisi ahlakaniphile, abantu bayashesha ukwenza izinto, bakwazi nokwenza imisebenzi yabo yazasesikoleni, bayenze umsebenzi wesikole bengamdinga uthisha phambi kwabo, ezazi ukuthi kukhona ulwazi abalitholayo khona kumamadivayisi ahlakaniphile. Esinye, ukubi kwalokhu kuwukuba abafundi bangakhetha ungafundi, bakhethe ukuzihlalela, baqhubeke nempilo, baqhubeke nempilo yokungafundi, bayihlalele bangenzi lutho.

Ngamathrendi amanje amadivayisi ahlakaniphile alusizo kakhulu emphakathini, ngezizathu zokuthi lamadivayisi lawa ahlakaniphile ayakwazi ukupha abantu ulwazi lolu olutholakala ezomtapweni wezincwadi, kodwa bengayanga. Abantu bayakwazi ukuthola izithombe abasuke bezidinga, abantu bayakwazi ukuthintana nabantu abasuke befuna ukuthintana nabo ngaleso sikhathi, abanye abantu bayakwazi ukubamba ama-meeting-i bengayanga ezindaweni lezo ezithile, abanye abantu ba nabo bayakwazi ukwenza imisebenzi akumele bayenze noma abaqashelwe kuyona behleli kuwo kulamadivayisi la, bewenza khona imisebenzi yabo. Futhi amadivayisi lawa enza imisebenzi wempilo ubelula, futhi enza nempilo futhi ibe lula, kuphileke kamnandi, ngoba izinto eziningi amadivayisi ayakwazi ukuzenza, engasadingi ukuthi usukume uhambe uye eyindaweni eyithile uyokwenza.

Ukuqala kwami, ngingaqala ngikhande into ekuthiwa yi-playlist. Ukukhanda kwami i-playlist-i, ngikhande i-playlist-i yabantu abamnyama, ngikhande i-playlist-i amaNdiya, ngikhande i-playlist-i yabeLungu. Ukwakha kwami lezozinto kungisiza ngokuba ngazuthi i-hour elilodwa ngidlala iyingoma zabantu abamnyama, i-hour lesibili ngidlala iyingoma zamaNdiya, i-hour lesithathu ngidlala iyingoma zabeLungu. Ukuze wonke umuntu azokwazi ukuthokozela umsakazo, futhi wonke umuntu azokwazi ukuvula umsakazo akuthokozele lokhu okusuke kudlalwa. Futhi wonke umuntu akwazi ukuwulalela izingoma afisa ukuzilalela nangaleso sikhathi, ngoba wonke umuntu wonke umuntu uzobe ethole ingoma yangolimi lwakubo ezobe idlaliwe. Futhi kuzobe kukhombisa ukuthi sisekela zonke izingoma ezikhona, futhi asikhethi izingoma ezithile, zabantu abathile kodwa sizidlala zonke. Futhi wonke umuntu uzobe esekwazi ukuthokozela ukulalela umsakazo.